Iinkampani zeefowuni zingasinceda ngokuba zikwazi ukuba zenze ingqondongqondo wefowuni ukwazi ukuba uve nezinye i-languages ngabalabakhumsha zingavi i-English yodwa zive nesiXhosa nezinye i-languages enzele uba noba umntu uthetha nefowuni, ucofa ifowuni, ubhala umyalezo ngesiXhosa ikwazi ukuva ifowuni uba ifuna ukuya phi, enzele uba umyalezo uhambe kakuhle. Kwaye nezi zinto kuthiwa zi-AI ngelabakhumsha aba banikazi bekhampani ezenza ifowuni banganceda ngokuba i-AI ikwazi ukuba ikuve xa uthetha isiXhosa enzele uba ikuve uba uthini ikwazi ukuba umyalezo wakho ikuncede ngokombuzo uwufunayo.

Kaloku imibhaco yimpahla yakwaXhosa, yimpahla yesiNtu. Ke ngoku iincoko ongaza nazo zincoko zakwaXhosa, ziincoko zentsusa, ziincoko zobhiyozo kuba imibhaco siyinxiba xa sibhiyoza, asifane siyinxibe nje. Siyinxiba xa kukhona imigidi, siyinxiba xa kukhona kuzoba neqembu labantu abaninzi. Iincoko ongaza nazo ke ziincoko zesiXhosa, zincoko zakwaNtu, zincoko zaseMbo.

Kukuba kaloku xa ungekho sendlini ungakonekthanga kule Wi-Fi awafumaneki wena ngokwenkonzo zooWhatsapp kwi-social media. So, umntu uma ekufuna ke ngoku kufuneka akufumane kuba akufowunele ngokweselfowuni yakho. And ungaphuthelwa kakhulu kwizinto ezininzi ezenzekayo ngokwe-social media ngabalamakhumsha ukuba idatha awunayo efowunini yakho uthembele kula Wi-Fi isendlini.

Iyanceda kakhulu iWi-Fi esimahla. Ndikhumbula ndiya ebhankini endiyisebenzisayo ndifuna ukuyolungiselwa into yam ye-mobile banking. Kuba ndandingayidawunlodanga le ephu yabo apha efowunini yam bandinceda bandikonekthisa kwiWi-Fi yabo e-public. Ndakonektha ndakwazi ukuba ndidawunlowude kuqala laa ephu yabo phambi koba andincede ke ngoku uba ndikwazi ukungena kule ephu. Yandinceda apho kuba idatha ndandingenayo.

Iingenelo kwakukuba abafundi kaloku baphinde babe ngabantwana. Babe ngakwazi ukuba babe ne-discipline kokuba efowunini ndihlala ixesha elingakanani kuba kaloku bazoba nale nto yoba hayi sithetha nootishara yonke mihla. Laa nto yokuba ube ne-rules zokuba ifowuni uyiphatha ixesha elingaka, hayi yayinga yayiphelile ngoku. Kwaye ke ngoku abafundi babekwazi ukuba baphinde bakope kwakwezi fowuni ngenxa yalaa nto yokuba yonke nto ifundwa apha kunomathotholo.

Imuvi kaloku ungayibukela nalapha emnxebeni wakho, ungayoyibukelela nasesinema. Zinintsi iindlela zokubukela iimuvi endizaziyo ngaphandle kwethivi. Ungayibukelela kwiprojektha, uyibeke phandle iprojektha ubukele imuvi yakho.

Njengomzali ofuna ukuqeqesha abantwana bakhe kakuhle nceda ube nexesha lokuba abantwana bakho ubathathele ifowuni. Kuba kaloku indlela elungileyo yokukhulisa abantwana mabakwazi ukuthetha, mabakwazi ukudlala badlale phandle badlamke not uba bahleli behleli ezifowunini bezivalele ezindlini. Into endingacebisa ngayo kukuba phakathi neveki abantwana makangabinazo ifowuni, bakwazi ukubhekana nomsebenzi wesikolo badlale babe ngabantwana. Ifowuni bangazifumana ngee-weekends ukuyodlala i-games.

Ndithanda ukumamela umculo wegospele kwaye ndithanda ukuwumamela kuYouTube kuba uYouTube awufuni subscription fee. Kwaye udinga nje ube nedatha kuphela kwaye uyakwazi ukuwudawunlowuda uhlale for sixty days.

IWi-Fi yasimahla inayo ingxaki kakhulu kuba iyacotha ngawona mdla kuba wonke umntu uyayisebenzisa yiyo edala uba mayicothe. Kodwa ke ngeyokhuseleko andikabi nangxaki, andikafumani, andikabi kwingxaki yokuba ndithi ndaskenywa ngenxa yeWi-Fi yasimahla. Yona laa nto yoba icothe iyawenza uba uphume emdleni kwaye iyakwazi ukuba ikukhathaze emoyeni kuba kaloku kusube kunengxaki engxamisekileyo ekufuneka uyenzile.